Go ya ka nna o fitlhela tleliniki fa e tlhomiwa kwa magaeng e ka tlhomiwa fa gare ga motse gore mongwe le mongwe a kgone go e fitlhelela, mme seo se dira gore bao ba nnang kgakala gonne botlhoko mo go bone gore ba kgone go fitlhelela ditirelo ka nako. Tleliniki fa e le kgakala baagi le bone ba ngodiega ebile ba tsaya lobaka go ya gwa go batla thuso kwa bookelong kgotsa kwa tleliniking.

Ke bona mo mafelong a phatlhaletseng gantsi go diriwa ka bo jotlhe go bona gore batho ba ba tshelang ka bogole ba akarediwa, mme ga ba kgethololwe ka gonne le bone ba tseiwa jaaka batho hela jaaka mongwe le mongwe.

Mo dipalangweng gone e sa ntse e le kgwetlho e kgolo go ya ka nna ga ke bone dipalangwa tsa ga jana di akaretsa batho ba ba tshelang ka bogole le e seng.

Fa nkaya ko bookelong mme go sena ditlhare ka bolelelwa gore ke tle morago ga dibeke tse pedi, nkaya kwa gae, mme ka ya go leka tsa setso ka gonne le tsone di sa ntse di le mosola ebile di thusa go tshwana fela le tsa ko tleliniking.

Fa ditirelo di ka dula di le phepa ebile di itekanetse mme le bao ba tlhokang thuso ya tsona ba dula ba tlhokometse mebele ya bona. Ba lebelela seo ba se jang ka dinako tsotlhe seo se ka thusa thata mo goreng ditirelo di dule di tlhokomelesegile ebile di siametse bao ba tlhokang dithuso.

Bolwetsi ba kankere ke bolwetsi jo bo setlhogo go le ruri mme re dula re elediwa gore re dule re itlhola gangwe le gape ko ditleliniking kgotsa maokelo a gautshwane le rona. Mme ka go dira jalo o tla itse seemo sa gago fa o ka lemoga gore go na le sengwe se e ka reng ga se a siamang mo mmeleng wa gago, ka jalo o tla tsaya tse o tla di neelwang kwa bookelong le maele a maleba a gore o samagane jang le bolwetsi jono.

O ka iphitlhela o le mo kotsing e le ruri ka gonne bolwetsi jo ke bolwetsi bo bo kgonang go tsaya botshelo jwa gago mme ka jalo ke bolwetsi bo bo tlhokang tlhokomelo e e feteletseng.

Gantsi batho bao ba nang le bogole ke batho ba re ratang go ba ikgatholosa ga re rate go tseela maikutlo a bone tlhogong, mme fa re ka ithuta go ba neela lerato le le maleba. Ebile ra ithuta go ithuta ka bogole bone ra tlhaloganya maemo a bone ao ba leng mo go o ne tseo di ka dira botshelo botoka thata mo go bone go itse gore ba a ratiwa, ebile re tlhaloganya seemo seo ba leng mo go sone.

Bolwetsi jwa TB bo tlholwa ke micro-bacteria mme ke bacteria e o kgonang go e hema mo moeng kgotsa fa go na le mongwe o naleng TB a ka gotlhola gautshwane le wena mme wa e hema. E kgona go tsena mo matshwafong a gago ya gola ya nna TB mo go wena. Ka ga jalo fa o na le bolwetsi jono jwa TB o ka dula mo lefelong le le kgethologileng mo bathong. Wa tsaya ditlhare tse di maleba tse o tlabeng o di neetswe kwa bookelong gore o kgone go lwantshana le mogare ono wa TB. Go botlhale gore o se kopa-kopane le batho ka gonne mogare oo o kgona go o hema mo moweng.

ke itemogela gore go le gantsi okare batho ga ba newe kalafi e e maleba go ya ka malwetsi a bone, ka seo go le gantsi batho ba dula ba le mo bolwetsing mme ba sa fole. Ka ga jalo nkare batho ba tsiediwa ka tsa kalafi.

Erile fa ngwana a tshwerwe ke mmokwane ke ne ka mo tseela kwa tleliniking, mme go tsena kwa tleliniking o ne a bona setlhabo mme a fiwa le ditlhare tse di maleba. Mme gape o ne a newa le melawana ya gore a ka itshola jang fa a santse a nale mmokwane. O ne a latela melawana eo go tsena kwa gae, mme o ne a bona pholo.

Nna mo ke dulang teng ke gautshwane thata fela le bookelo, mme gore ke kgone go tsena mo bookelong ke re ke bona ngaka, ke tlhoka pele go ya kwa tleliniking ke bona lekwalo go tswa kwa tleliniking leo le laelang gore ke na le tetla ya go ka bona ngaka kgotsa bolwetsi jwa me ke jo bogolo jo bo tlhokang ngaka ya kwa bookelong. Ka jalo ke bona e le tsela e e telele gore nka bona ngaka e tswa ngaka e le gautshwane lenna.

Ke nnete re le batho bantsho re dumela gore sefifi se ka se kgone go ntshiwa ka ditlhare tsa Sekgowa, mme seno se tswa ga loe ebile ga e se seo re ka ngangisanang ka ga sone. Sefifi o ka sekgona fela ka dipitsana le ka phologolo nngwe e o ka e tlhabang, mme wa tlhapa ka yone mme ka go dira jalo o tlogela dikgolagano le dikamano o iphepafatsa wena le moya wa gago.

Dithibelapelegi tseo ke di itseng ke Noristerat, le Depo, le go dirisa mosomelwana, mme go dirisa mosomelwana gone o kgona go ima ha o sa o dirisi gotlhelele. Mme fa o dirisa Noriterat kgotsa Depo tseo ke tse di kgonang go dula mo mading a gago lobaka lo lo leele. Mme fa o ka ditlogela lobaka la ngwaga o ka kgona go ima morago ga foo.

Fa o batla go somarela madi mo kalafing go ya ka nna o ka lebelela dijo tse o dijang ka gonne dijo tse o di jang ke tsone dijo tse di agang mmele wa gago, ebile go itshidila mmele ke sengwe se segolo thata se o ka se elang tlhoko ka mmele wa gago. Mme gape go botlhokwa gore o dule o na le madinyana a melemo mo letlhakoreng mme melemo ga gona gore o ka re o somarela jang ka gore yone e ditlhwatlhwa tse di kwa godimo.

Ba ditirelo tsa molelo ga ba tshwanela go botsa gore o mang, fela fa o tlhalositse gore o letsa o le kae ke sona se se leng botlhokwa thata go feta. Gore ba itse gore ditirelo tsa bone di tlhokega kae. Mme se se ka dirwang ke gore go ka diriwa mogala o leng gore fa o tsena ko go bone ba itse ka gangwe gore ditirelo tsa bone di a tlhokega.

Bao ba senang bogole ga ba rate go naganela ba ba tshelang ka bogole ebile seno se dira gore batho ba ba nang le bogole ba seke ba rate go tsamaya mo mafelong a botlhe ka gonne ga ba tlhoka mantlwanaboithusetsong, seo ga se dire gore matshelo a bone gore a nne bonolo. Jaanong ba bona fa go le botoka go tlhola ba ituletse kwa gae.

Ditirelo tsa pholo tsa poraefete di tlamela ka ditirelo tse di kwa godimo ka gonne e le tse di duelwang ka madi a a kwa godimo. E tswa tsa puso di sa tlamele ka ditirelo tsa maemo a a kwa godimo ka gonne go sa duelwe sepe, ka jalo tsa puso ga di dire maemo a kwa godimo go tshwana le tsa poraefete.